Malome a ka etsa leraba kapa a rekele dikokonyane ditjhefu. Mme a di behe ohle ho lera ho leema lehae la ditamati. Kapa leano le leng hape ke hore malome a ka etsa leraba la la dikatse. Mme leraba la dikatse le tlo mo thusa. Mme o lokela hore a tlohelle dikatse ho re di ja re hohle. Mme dikatse di tsamaye hohle ho leema le la hae la ditamati. Ho hore ebile di katse di a kgona hore di bolaye dikokonyana tseo ka ofela. O seka nna wa ba le kokonyana e tla tsenang ho leema la ditamati la malome. Hore le bolokehe.

O ka qala ka ho hlalosetsa ba baholo hore boemo ba ho fana ka ditokomane le tse amehang .

Mmuso o ka etsa hore ho be le mesebetsi ka etsetsa batho mesebetsi hore batho ba kgone ho sebetsa. Mme e tlala e e ke e theohe e ye fatshe. Hobane batho ba thola mesebetsi, ba tlo kgona ho thola tjhelete ya ho reka dijo hore ba kgone ho phediseha.

Lehlwa le senya maphelo a batho ba dipolasing. Ka hore se ba reng ba se etsa tlabe ele hore lekgo lehlowa le ya ba senyetsa dinako tseo ngata. Ebile ba nka nako e telele hore ba kgone ho phahama hape ba se ba nsenyeleditse ke lehloa lehlowa.

Ho hlahisa cheese ho kenyeletsa mekhwa e boima ya mosebetsi. O fumana lebese la boleng bo hodimo. Le mekhwa e ya ho tsofala e ka etsang ditshenyetso tshenyehelo.

Ho ba ahela mabenkele haufinyana le bona. Mabenkele a hlalefileng hore le bona ba kgone ho iphidisa.

Lebese le bolokwa ka potlako hobane le seke la ntshela ke ditshila tse ka etsang hore lebese le be le di dikokonyane.

Mme ka kgwedi ya bo Pherekgong, ke moo di diperekisi di di bang teng ha ngata. Hobane kena ke wa teng. O di omiswa ke hore ba kgone ho etsa dintho tse ding ka diperekisi tsona tseo. Mme o ka etsa ntho tse ngata ka perekise o ka etsa le ntho ya ho nwa, o ka etsahala ntho ya ho ja. Ho etsuwa ntho tse ngata ka ka diperekisi tse hlahang .

Mekgwa ya batho ke yona ntho e bohlokwa pele ho hira motho. O shebe le hore dipampiri di felletse.

Ho di batlela motho ya ka di tshwarang hantle ja di beleha. Ho batla batho ba tsebang ka tsona ditsuonyana hore ha di behela di seke di a shwa.

Ho fana ka mesebetsi ho batho ba kgonang ho dula polasing ba hlokomele diphoofolo. Mme motho eo e seka ba motho feela, mme e be motho ya tsebang ka diphoofolo atle a kgone ho di phedisa diphoofolo. Mme di kgonne ho tsanyalana, di kgone ho ho etsetsa molemo bophelong.

Borapolasi ba nang le naha e nyane ba shebana le mathata a hore ha o ka etsahala hore e be o be mehlwa. Ra naha ya bona e nyane e ka ba ya fela, e shejwe ke mehla e tla be e e shapa polasi.

Mabenkele a shotang le mesebetsi e shotang le di-clinic tse leng siko. Ke tsona tse etsang hore batho ba mapolasing ba seke ba phedisa hantle e be ba sokole. Ba lokela ke ho fuwa dintho tse tla etsang hore ba kgone ho itshedisa jwalo ka ho ba okeletsa mabenkele le di-clinic. Ho ba okelletsa hore ba kgone ho ha e ba hantle maphelong a bona.

Ho ya ho dula moo polasing e be o kopane le motho ya tsebang ka oo tsa bolemi.

Batho ha ba thole menyetla e lekaneng hobane batho ba etsa botsotsi hore ba kenye batho ba ba tsebang. Mme ha ba etse ka hore motho o na le dintho tse hlokahalang for mosebetsi oo.

Ho hlajwa ha diphoofolo ho etsa ho be le mafu a mang a re sa tsebeng. Ebile a etsa hore batho ba bang ba seke ba e ja diphoofolo tse itseng hobane di hlabuwe. Mme ba di kentse mafu a mang a re sa a tsebeng.

Re hloka ho rutwa ke dintlha dintho tse ngata tsa temo. Hobane batho ba baholo ba tseba tse ngata le tsebe tse ding siyong dibukeng.

Dikgomo di dula di bolokehile ka dinako tsohle. Mme o di jesa ka nako. Mme o etsa tsohle tse tse tla etsang hore dikgomo tsa hae di tle di kgone ho tshidiseha hantle.

O beha ntho mo metsi a karolowelang teng. Hore mohlang metsi a leng siko a kgone ho sebedisa metsi a pula.

Tlhokomelo e hantle e hantle e etsa hore dijalo le tsona di be hantle.

Ho sa be le tshenyo ya dijo ke ona o bolokang dijo. Mme dijo tse ka reng tsona di senyehile. O ka di fa diphoofolo tsa hao hore diphoofolo tsa ho le tsona di tle di kgone ho nona. Di be le nama ka e ngata ho tsona. Hore ha o tlo e hlaba bo kgone ho kereya nama e ngata ho tsona.

O dula o hlwekisitse koloi ka dinako tsohle ho hloka hobane koloi ya hao e seke ya hlahlojwa ke barumi ba mmuso.

Ho lema ho bohlokwa hobane ke dinthong moo hohle di qalang teng. Bo dijo, dintho ka ofela ke moo di qalang teng.

Bankeng ha o hlalosa, tlamehile o hlalose ka ka ntho e felletseng hobane tjhelete eo o tle o tshwanetse o re o e busetse ha o fetsa ho etsa dintho tseo tsohle tsa hao o be le tjhelete e leng hore wa e patala. E be kgwebo ya hao e be ntho e hlakileng. Hobane o ka se fumane tjhelete kgwebo ya hao e sa hlaka, e se na bokamoso.

AI ke roboto e tsebang dintho tsohle tsa maphelo, dintho tsohle dintho tsohle le ka ho lema di ka thusa setjhaba ka otla ka di dikarolo le menahano. E ka thusa batho ka ho nahana ka dintho tse ngata tsa ho lema. E be ntle le karolo ka ntho eo o tla be o batla ho etsa.